Bese eo re tsamayang ka yona ha ya behelwa hore e palamisa ba bapalami ba feng ba dilemong di feng kapa ba jwang. Ka hoo mopalami e mong le e mong ho sa kgathallatsehe dilemo tsa hae hore o tsofetse kapa jwang. O na le ditokelo tsa hore a sebedise bese jwalo ka mang le mang. Jwale mokganni o tla tshwanela ho utlwisisa taba ya hore bese ke ya mang le mang. Eseng ya bao ba kgethwang ke yena mme ha ele hore mokganni ha utlwisise sena, o tla tshwanela ke ho tlalehwa ho ba mo okametseng hore mosebetsi wa hae ha o etse ka nepo.

Leeto la bese le monate haholo hobane ho ka etsuwa ntho tse ngata ka hare ho bese. Leetong ho ka binwa hwa ketekwa ho tsamaisa nako ho se bone hore leeto la bese le le lelele ho fihla kae. Empa monyetla o teng wa hore motho a ka tsamaya ka sefofane. Nako ya teng e kgutshwanyane ka hore se potlaka haholo ho feta bese. O tla fihla moo yang ka nako le ho kgutla. O tla kgutla ka nako se monate ka hore ntho tsohle wa di fumana ka hare ka moo ho na le ntlwana, ho na le dijo, ho na le basebetsi ba kgonang ho thusa ka ntho e nngwe le e nngwe eo o e hlokang.

Joo motswalle ka palama tekesi e nngwe ya sekorokoro ha o dutse ka hare ka mona, o kobile mangwele, mangwele a hao a setse hodimo kwana ha mmele ona o le fatshe. Monga yona ha tjhentjha di-gear-e, ha ke tsebe ekare o etsa jwang. Lemati la teng ba tla o jwetsa hore o le bule okare wa le kwala Joo sekorokoro se jwalo sa koloi.

Balaola sephethephethe ha ba etse ho lekaneng ho ka ntsha dikoloi, tse tsamayang tseleng di le ngata mme di sena mangolo a ho tsamaya tseleng. Balaola sephethephethe ba inkela tjhelete ya tjotjo mme ba tlohela batho ho fetela pele ka maeto a bona. E le ho sa lokang mmusong wa hona jwale o re phelang ho ona. Ntho e nngwe le e nngwe e lokile ha o tshwere tjhelete.

Ho bohloko ho utlwa taba tsena tse nyarosang hobane o kgona ho boloka tjhelete e itseng. Ha o sebedisa bese, empa ha o tshwanela ho sebedisa tse ding tsa dipalangwang hoo ho bolela hore, o tshwanetse o ntshe tjhelete e ka hodimo ho eo oe sebedisang ha ho palama bese. Jwale ka hore dibese di tlo emiswa. Ha ke na hore ke tla etsa jwang, empa ke tshwanelwa ke ho lo palama tekesi ke patale tjhelete eo e hodimo.

Ke tlo batla ho tseba lebaka la hore hobaneng tjhelete e nyolohile, le hore hobaneng bapalami ba sa jwetswa hore ditekesi di a nyoloha kapa tjhelete eo oe patalang ha o palama taxi ya nyoloha. Ha ke ikutlwe hantle hobane ke tseba tekesi e le tjhelete e ka tlase ho eo ba e batlang. Jwale ke hloka tlhalosa jwalo ka mopalami.

Ke rata boemafofane ba OR Tambo International Airport, lebaka e le hore le o fa mekgahlelo e mengata ya difofane eo o ka kgethang ho yona, hore o rata e feng hore o ka e sebedisa lebakeng la leeto la hao. Ditshebediso tsa teng di hlwahlwa, mme di ya tshepahala. Ke rata sefofane sa bosiu hobane ho ka etsahala hore o fihle hoseng tulong eo o yang ho yona. Mme o fumana monyetla le sebaka sa wa bona tulo eo ka botlalo.

Ha o nka leeto le le telele le bana. Disebediswa tse o tshwanetseng ho dipaka ke dijo diaparo, lebokisi la thuso ya pele le mangolo a boitsebiso.